Engikubonayo nengikutholayo ukuthi kule, kulezimo eyiseza nobuchwepheshe obuseza kakhulu kulamafoni nama amadivayisi. Iya, khona kukhulu okusazodlalwa itekhinoloji. Indima yakhona inkulu ngoba izinto zisazoshintsha kakhulu, yenze impilo yabantu ibelula, kwehle ukugqilazeka. Kepha-ke, yona iyosiza kakhulu ngoba izokwenza ukuthi ivule futhi namanye amathuba emisebenzi, futhi izokwenza ukuthi impilo yabantu ibelula, njengokwenza izinto. Ithi uma yenza izinto, itekhinoloji ikwazi ukuthi ikwenzele izinto ngokuphuthuma, ngokuphazima kweso. Siyayibona khona kukhona ama-vision, nama-software aseza kumadivayisi, asazokwenza ushintsho eyimpilweni zabantu, naseyimpilweni nje, naseyindaweni zamankampani.

Ukwethulwa kwe-smartphone impela sokuqala ngqa, kwaba nomthelela omuhle kakhulu, embonweni yezokuxhumana komakhalekhukhwini. Ngoba, eyi wonke umuntu wayeseyifuna esebona esephatha into ecofa eskrinini, futhi wase ubona ubuchwepheshe kwezokuxhumana kuthuthuka. Ila khona kwakusaqala-ke sekungena khona-ke bonke o-WhatsApp, o-Facebook, sowukwazi ukuthi manje-ke kube nomthelelo wokuthi abantu baxhumane kalula, ngaphandle kokuthi bafonelane noma babhalelene imiqhafazo, sebeyakwazi manje betholane, eyi kwaba nomphumela omuhle. Kubathengi-ke kwenza umphumela omusha ngoba bazuza kakhulu, ngoba wonke umuntu wayefuna ukuyibona ephatha i-smartphone. Akekho umuntu wayengafuni ukuyibona esele emuva. Kwaba nomthelela omuhle kakhulu phakathi kwabantu nabathengi, ngoba nabathengi nabo bazuza namanje basazuza.